Ukuthi abelimi baqinisekise ukuthi bakufaka lokho kudla emathinini ngesikhathi esifanele, okungukuthi mhlawumbe lokho kudla kusanda kulinywa noma kusanda kwenziwa bese bawufaka emathinini. Okunye mese beyaqinisekisa ukuthi izinsuku zokuthi lokho kudla ngabe sekuyabola noma akusekho kahle beqinisekise ukuthi kuyavela ngaphandle ukuze abathengi uma bethenga lokho kudla okusemathinini, bezokwazi ukuthi isikhathi esingakanani esingafanele ukuthi badle lokho ukudla. Ukuze bezophepha emagciwaneni nanokugula abangakuthola ekudleni ukudla okungasekho kahle kwadlulelwa yisikhathi.

Ukuthi amazwe kanye nezifundazwe zawo ziqinisekise ukuthi ama-PPE ayasetshenziswa ngokufanele ezindaweni zakhona zokulima, ukuze kuzoqinisekiseka ukuthi ukuphepha ekudleni kukhona ngoba izilwane lezi ezincane azikwazi ukungena ekudleni uma kufakiwe ama-PPE.

Umehluko i-PPE efike nawo ukuthi ususize abantu bezolimo kakhulu ekuthenini ukudla okuningi kungaboli ngoba okuningi bekuye kungene izilwanyana ezincane bese ziyakubolisa bese bayalimala abalimi lapho-ke. Kanti-ke manje ngenxa ye-PPE abalimi sekwazi ukuthi bekhiqize iy'tshalo eziningi.

Kulezi zinguquko yokuyeka umshini ngiyovuna ngesandla kungaba ukwakha ithuba lomsebenzi lomunye umuntu omnyama noma ombala olambile njengami, okungaba ukuthi sengiqasha nabanye abantu ukuthi bengilekelele ukuvuna ukuze sonke ngakusasa sizokwazi ukuthi sithole into yokuhlafuna, ekhaya bengalambi.

Esikhathini samanje ithekhunoloji yinto esisezingeni eliphezulu, ngaphandle kokuvuna ngesandla abezolimi bengacela uxhaso kuhulumeni bethole amarobhothi lawo ahamba evuna ekhiphe zonke izitshalo ngendlela efanelekile.

Ngaphakathi kimi kungake kufike ukudabuka ngenxa yokuthi into isiza mina nomndeni wami ukuze sithole imali isiyasuka kulo mhlaba.

Iphutha okungenzeka ukuthi umlimi olenzile ukuthi mhlawumbe ugcine amazambane abolile kanye namazambane aphilayo noma iphutha alenzile ukuthi ugcine amazambane endaweni eshisayo, okungukuthi kuthelela ekuthenini agcine abole. Ukubola kwezambane elilodwa kuyawabolisa wonke.

Izinyathelo uLebo angazithatha ukuthi aye kudokotela wezilwane ozomnika imithi kanye nemijovo ezokhuthaza ukukhiqiza kwezinkomo ubisi, okanye uma imali enayo eningana ethole nezinye izinkomo ukuze ezokhiqiza ubisi oluningi bese ayadayisa, kujabule amakhasimende akhe.

Ukuthola imishini ezokwazi ukuthi i-check-e kahle ihlolisise ukuba izikhala zemigqa kwesihlabathi kanye nesivuno sezitshalo sivuleke kahle futhi kuzotshaleka ngendlela efanelekile.

Izinsiza angazidinga kungaba imfologo yokuvutha phansi izitshalo ezifana njengamazambane kanye nobhatata, kanye nama-gloves okufaka ezandleni ukuze ngivikele izandla zami ekulimaleni engakuthola uma ngivuna, kanye nesigqoko selanga, kanye namaguzu.

Bekungaba ukuthi abalimi bazijwayeza nobuchwepheshe bokuthi bengene kumaselula abo bebheke isimo sezulu esilandelayo kule zinsuku abazo belima kuzo, njengokuba umlimi uyalima namhlanje kumele ngabe uyazi ukuthi ezinsukwini ezilandelayo ezimbili ezintathu noma ezine isimo sezulu sizoba sikanjani. Angeke yini salimaza izitshalo zakhe asezitshalile.

Kuza nobuhlungu ukuzwa ukuthi kunabantu abachitha ukudla kanye bephinde bekulahle ukudla kube kukhona abantu abalambile, ingakho ngingafisa ukuthi laba bantu abalahla ukudla bengakhanda i-organization yokuthi bephakele abantu abalambele lokho kudla. Ngoba lokho kudla kungenzeka ukuthi kusuke kusakahle kepha kubona kusuke sekungenasidingo kanti bakhona abantu ngaphandle abalambile lokho kudla okuzobasiza ukuthi balale badlile.

Umlimi engazidedela izinkukhu zisabalale emasimini akhe ngoba uma zidedela okungaphakathi kwazo kuyayivundisa indawo yezitshalo umhlabathi ngoba kuhambisana nomanyolo.

UMaMdleko indlela emsizayo uma eyotshala ukuthatha umqubo wezinkomo ayowufaka ensimini ebese eyaxovaxova ukuze ezoqala ukutshala, ebese evula olayini. Uma evula imisele kuba lula futhi azikho izinselelo ezibhedayo ahlangabezana nazo ngoba umhlabathi wakhe uma esewufaka umquba usuke usukulungele ukuthi utshale izitshalo zakhe.

USibusiso into akangayenza ukuthi ngaphambi kokuba afake iy'tshalo zakhe emhlabathini ahambe ayothatha umanyolo wezilwane azowuthela ensimini yakhe, ebese eyaxovaxova efake namanzi, lowo manyolo uyobe usuthambisa umhlabathi uvundise. Lapho-ke usengakwazi ukuthi efake izitshalo zakhe ebese zikhula ngendlela eseqophelweni eliphezulu futhi abukho ubungozi lezo zitshalo ezizobe zibhekane nakho.